Gogo, isifo sofuba sithelelana ngokuthi lowo onaso aphefumulele eduze kongenaso noma akhwehlele noma athimulele kuye, ngalokho amagciwane ayasabalala angene noma kubani oseduze.

Abantu abakhubazekile kumele basizwe ukubhekana nesimo sabo ukuze bazibone bebalulekile futhi bebalulekile nabo emphakathini, lokhu kuzobasiza ukuthi babhekane kalula nezinselelo zabo futhi bagweme ingcindezi, bazozizwa benokuzethemba nokuphila impilo enokuthula. Kufanele babandakanywe kumathuba omsebenzi, kuzobasiza bazizwe bengabantu abajwayelekile, bathole izeluleko nakochwepheshe.

Ukungakwazi ukufinyelela komuntu wesifazane emtholampilo ukuze athole izinsiza zokulawula inzalo, lokho kungumphumela wobumpofu. Umphumela wokubambezeleka ukuthi uthole izinsiza zokuvikela inzalo ukuthi ugcine ukhulelwe ngendlela engahlelekile.

Ngingamsekela ngokumlalela ngaphandle kokumahlulela, ngimenze azizwe ephephile ngokungabela ngemizwa yakhe, ukumabela ngemicabango eyakhayo njengokumsiza aqonde ukuthi udinga usizo kangakanani, usizo aludingayo or lowo dokotela, abaluleki nemindeni nokumeseka ngezinqumo akazithathayo.

Amadoda ngezinye izikhathi awazinaki izindaba zempilo yengqondo ngenxa yokuthi imicabango yabo noma amasiko kuvame ukubafundisa ukuthi ukubonisa imizwa kuwubuthakathaka, lokho okwenza iningi lawo angafuni ukufuna usizo. Amanye abeka phambili umsebenzi nezibopho zemindeni agweme ukukhuluma ngezingqinamba abhekana nazo ukuze angabonakali njengezahluleki.

Izingozi zemigwaqo zivame ukubangwa izimo ezahlukene, njengendlela abashayeli abaziphatha ngayo emgaqweni, isimo semoto kanye nesimo semvelo. Izinto eziphazamisayo kungaba umakhalekhukhwini, ukukhathala komshayeli, mhlawumbe ufikelwa ukulala, ukuphazanyiswa abagibeli.

Izithiyo ezivimba ukufunda ngezempilo ezikoleni, ikakhulukazi maqondana nemfundo yosizo lokuqala okuyisisekelo, ukungabibikho koqeqesho oludingeka kothisha kanye nasezikoleni, ukungabibikho kwezinsiza kanye nohlelo kwizikhungo jikelele.

Uma ufuna ukufaka izihlalo zabakhubazekile ebhilidini noma endaweni yomphakathi, ufanele ulandele imigudu ebalulekile njengomthetho waseNingizimu Afrika othinta abakhubazekile. Lo mthetho ufundisa ngezilinganiso nezimpawu ezibafundisayo okumele uzisebenzise ukuze bahambe ngokuphepha.

Imitholampilo eminingi, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini, ibhekana nale nkinga izikhathi eziningi, umphakathi ugcine ungakutholanga ukwelwashwa. Indlela umphakathi ongasiza ngayo ukubika kwinombolo yoMnyango Wezempilo.

Imikhiqizo engagunyaziwe kufanele siyiqaphele ukuba iyizingube eziyingozi kakhulu, kungenzeka ukuba ibe nezinga eliphezulu lobuthi, engaholela ekulimaleni kwabantu noma izilwane. Uma kungenzeka kuba nokulimala, ayikho imiyalelo ephathekayo yokwelashwa, uma kwenzeka sebenzisa kuphela imikhiqizo egunyazwe uhulumeni, funda amalebuli ukuze uthole ulwazi.

Njengomhlengikazi wesikole, ngingabheka ukuthi ulimele kangakanani nokuthi wopha kangakanani, ngimnikeze usizo lokuqala oludingekayo ngokushesha, ngimthumele kudokotela uma kunesidingo. Ngingamhlola izimpawu zokukhathazeka nokucindezeleka ngokuthi ngikhulume naye ngomusa ngimbuze uzizwa enjani, ikuphi engingakwenza ukuze azizwe engcono? Ukuqinisekisa ukuphepha kwengqondo nokomzimba, ngazise abazali bakhe.